Ndingabafundisa igama elithi, enkosi, nebinzana elithi, ndiyabulela, ngoba ndifuna bakwazi ukubulela komnye umntu ngolwimi lwam.

Umvubo wenziwa nge-maize meal kwaye uphekwa ngamanzi abilisiweyo. Emva koko siwudibanisa namasi.

Ukuze ndifumane iziphumo ezingcono ndiyaqiniseka uba ndigalela iimbotyi ngobusuku ndize ke ndizipheke ngemini elandelayo. Umngqusho wam ndiwufake ezo mbotyi, ndiwufake ityiwa ukuze ube nencasa kwaye ndiwupheke ngomlilo otshisayo phantsi ukuze uvuthwe.

Ndiyawuthanda kakhulu umleqwa, ndiyathanda nowupheka. Ndiyawutya kwaye xa ndiwupheka andifuni ube nezipayisi. Ndiye ndiwufake nje amanzi, amafutha netyiwa.

Into endixhalabisayo ngokhuseleko lwabantwana xa besendleleni eya esikolweni ziindlela abadibana nazo ezingalunganga neemoto ezilapha endleleni ezingabatshayisa. Ndiphinde ndibe nexhalabo lokuba bangabiwa ngabantu abangalunganga.

Ulutsha lwanamhlanje luyakuthanda ukuthetha ngeengcinga zazo kwaye bayakuthanda nokuthetha ngendlela abaziva ngayo. Loo nto leyo ke iye iye ibonakale ngongathi kukungabi nambeko kwabantu abadala.

Umvubo ndiwuthanda kakhulu, ndiyawutya. Ndithanda nowupheka. Umnandi kakhulu.

USibonda udlala indima ebaluleke kakhulu ezilalini ngoba uqinisekisa ukuba izilwanyana ezifana neegusha neenkomo zikhuselekile. Azilahleki, azibiwa okanye azilimali xa zingene kwiindawo ezingalunganga.

Hayi, umkhwenyane akazubandakanyeka kwizinto zekhaya ezifana nokwenziwa kwamasiko ekhayeni lwentombi efana nemigidi, ngoba akusilo siko lakhe. Xa intombi engumXhosa itshata nomfana ongumlungu ayizukwenza laa masiko ewayewenza kowabo ngoba kaloku seyitshatile ngoku.

Ukunyula inkulumbuso kwaye nokumema ukuba benze urhulumente.

Utata womntana umele abandakanye ebomini bomntwana wentombi kuba engumzali wakhe. Xa ehlawule isisu akamloboli umntana kodwa uzovala ihlazo lokuwisa ibele lwentombi.

Ewe, kungaxhelwa inkomo okanye igusha. Ndingathenga inkoduso ndikwazi ukwenza umqombothi, ndithenge nokutya kunye neziselo.

Singabhala iincwadi okanye sisebenzise iikhompyutha sigcine iinkolo neenkcubeko zethu ukuze izizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo.

Ndicinga ukuba ingaba yinto entle kakhulu leyo, abantwana bangakwazi usebenzisana bafundisane ngamalwimi kunye neemvelaphi zabo.

Indima edlalwa ngutata womkhwetha ibaluleke kakhulu. Indima katata kukufundisa unyana wakhe ngezithethe zesiXhosa, izimilo ezilindelekileyo noxanduva lobudoda. Enye indima yakhe kukuqinisekisa ukuba abafana bayakhuselwa.